Ngakho kungaba kuyinsizw'efanele kimi because ingangisiza ekukhipheni ukuthi ingikhiphe ey'nkingeni zemali nokuthi ngikwazi ukukhokhela izikweleti zami. And ukuyithola kungangisiza ukuthi ngikwazi ukwandisa isikhathi sokuthi ukwazi ukulimitha ezinye izinto ezinesidingo endlini.

Izithuthuka ngendlela ngoba sekuyingozi manje ukuhamba uyokhipha imali emabhange phecelezi ama-ATM. Kuyasiza ukuthi usebenzis'omakhalekhukhwini ngoba nezigebengu kunzima ukuthi ziy'thole imali yakho. Hhayi, kuyasiza khona omakhalekhukhwini bayasiza and bayasiza ukuthi basiza abantu abadala ukuthi bangahambi belokhe bema kolayini ukuyobheka imali.

Engingazenza ukuthi ngikwazi ukubek'imali ukuthi masengihambile umakoti wami kanye nengani zami kubekhona imali engibashiyela zona. Bengatholi ukuhlupheka mesengingekho izona nguquko engingazenza emshwalenseni wami wempilo.

Ukuthi ngikwazi ukubatshela ukuthi uma benga-qualify-i ukuthola ukukhokhela i-medical aid ngibasize ngokuthi ngibathathe ngibathathele ngeyami i-medical aid. And bona-ke makuwukuthi sebekwazile ukululama sebengangikhokhela-ke esikhathini esihambayo imali le edingakala ephumile kwi-medical aid yami.

Bangakuthi kufanele ukubekele kuwo wonke umuntu odinga usizo because sonke sinezinkinga ezingafani. Sonke sinamakhaya esiphuma kuwona engafani edinga izinto ezihlukahlukene. So, kunga-right kuphumele kuwona wonke umuntu odinga usizo.

Okokuqala engingawubuza ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani mase ushonile imali yokuthi iphume and kuba imalini mawukade usu shonile? Kuba imalini, kudiphenda iminyaka ukuthi ingakanani? Nesamba semali engayibuza.

Njengokuthi ibaluleke kakhulu ukuthi iyashesha ukufinyelela kalula kubabukeli and nezinkokhelo zokukhokha ziphansi kakhulu ma wuyidlulisa ngeselula phone.

Ngasiphikisa lesi sinqumo because usuke ungasasebenzi so usuke usukhwalifaya ukuthola i-UIF ungasasebenzi so ngingasiphikisa kakhulu kabi ngithatha izinyathelo ezinye ukuthi kungani nginqatsheliwe ukuthi ngithathe i-UIF yami because ngiyakhwalifaya ngokomthetho ukuthi ngiyithole.

Into angavikela ngayo amakhasimende ukuthi afihle i-bank balance yomuntu nanokuthi kungabi lula ukuthi kutholakale i-pin number yomuntu ne-account number ingabi embonakaliswenini ukuze izigebengu zingeke zikwazi ukuyithola.

Ukuthi imali uyayidinga and nanokuthi izokusiza ukuthi ukwazi ukuthi udlulise lo muntu osuke uzomgcwabo, ngokukhulu ukumuhlonipha and uzohamba uzohamba kahle. And futhi kutholakale nokudla endlini kokuzazi hlobo lezi eziyobe ziphumelele emngcwabeni. Nokuthi ukwazi ukuthola imali yokukhokhela ibhokisi.

Inzuzo yokuqala ukuthi imoto yakho mayikhaviwe izokhokhelwa ukuthi ilungiswe ama-dent and makuwukuthi ishayisile izokhokhelwa ukuthi ikwazi ukuthenga, ikwazi ukuthenga lezi zinto ey'suke zilimele emotweni. Nanokuthi-ke uma ishayisile bayakwazi ukukunika enye imoto ongahamba ngayo okubek'salungiswa le yakho eyob'isishayisekile.